Ukuntuleka kwezemfundo yocansi kunomthelela omkhulu kakhulu kubantwana basemakhaya. Izizathu zalokho ingoba abantwana basuke bengenalo ulwazi, futhi imindeni eminingi iyasaba kukhuluma ngaleso sihloko ebantwaneni. Abantwana bamantombazane bagcina sebezibandakanya kwezocansi olungaphephile ngenxa yokuthi ulwazi basuke bengenalo.

Uma ungumeluleki wezempilo noma umeluleki kwezengqondo, kubalulekile ukuthi bonke abantu esibabonayo sibenze bazibone bebalulekile emphakathini, sibenze bakwazi ukufisa ukuthi baqhubeke nempilo noma ngabe zikhona izinkinga abasuke babhekene nazo. Kuwumsebenzi wethu ukuthi sibenze bazizwe benogqozi lokuqhubekela phambili noma ngabe zingakanani izinkinga ababhekana nazo mihla namalanga.

Uma ngabe ubonisa umuntu osekhulile ngeminyaka, okubalulekile kakhulu, kumele utshengise inhlonipho. Ngayoyonke indlela ozobe ukhuluma ngayo naye, menze abone kubalulekile ukuthi enze lokhu omcelayo ukuthi akwenza, kodwa mucele ngendlela efanelekileyo. Ngoba usiko lwethu liyasho ukuthi kufanele sibahlonipha abantu abadala. Kodwa kunezimo lapho abantu abadala kumele khona benze okufanelekileyo ukuze bakwazi ukuphila isikhathi eside.

I-COVID-19, isifo esithathelanayo. Sitholakala kakhulu ezindaweni ezinabantu abaningi. UZanele ukuze azivikele uma ngabe egibele itekisi, kumele afake isifonyo, ukuze angatheleleki ngesifo se-COVID-19. Uma ngabe bese efika ekhaya, awashe zonke izingubo zakhe ekade ezigqokile, aphinde ageze naye ukuze singamutholi lesi sifo se-COVID-19. Isifo eselaphekayo, siyafana nomkhuhlane ojwayelekile.

Kubalulekile kakhulu ukuthi yonke imiyalezo esuke siyithole ngo-WhatsApp, siyibhekisise ukuthi inobuqiniso okungakanani, ikakhulukazi izinto ezithinta izinto zezempilo. Kubalulekile ukuthi siphindele kubaphathi bezempilo sizwe kubona ukuthi kuyiqiniso yini lokho okubhaliwe ku-WhatsApp. Singavani senze njengoba kusho imiyalezo esuke iphuma ko-WhatsApp, ngoba isikhathi esiningi ayinalo iqiniso.

Okubalulekile kakhulu uma ngabe uzokhuluma nomuntu okhubazekile, menze azizwe efana nawo wonke umuntu. Menze azizwe ashintshe umqondo ngendlela acabanga ngayo ukuthi yena wehlukile kwabanye abantu. Menze azibone elingana nawo wonke umuntu, futhi ingekho into engamehlula ukuthi angayenza eyenziwa umuntu ongakhubazekile. Kuwumsebenzi wakho ukuthi aphume ezazi ukuthi uyafana nawo wonke umuntu ophilayo naye.

Uma ngabe usuneminyaka eyevile kwengamashumi amane, kubalulekile ukuthi umzimba wakho uwuvocavoce, uzilolonge ngazo zonke izikhathi, ukuze umzimba wakho ukwazi ukulwa nazo zonke izifo ezingavuka emzimbeni. Unakekele umzimba wakho ngokuthi uwunike izakhamzimba. Idla ukudla okufanelekileyo, imifino ngazo zonke izikhathi.

Izaguga zasemakhaya azilutholi usizo olufanayo nezaguga zasemadolobheni. Izaguga zasemakhaya zihamba ibanga elide uma ngabe ziya emaklinikhi. Mazifika kumakliniki aseduze ziifike zingalutholi usizo olwanele ngoba imishanguzo ayibi khona. Kanti izaguga zasemadolobheni, zinayo yonke imishanguzo, futhi maningi amaklinikhi aseduze nabo ukuthi bangathola usizo.

Kubalulekile ukuthi othisha bahlale phansi nabantwana, babachazele ukuthi imifino ibalulekile emzimbeni womntwana. Abantwana bazoyidla imifino uma ngabe sebenalo ulwazi lokuthi kumele bayidle imifino, ngoba iyisakhamzimba esibalulekile ezimpilweni zabo.

Kubalulekile ukuthi sibaseke labo abaphila nokukhubazeka. Asibenze bazizwe beyingxenye ebalulekile emphakathini esiphila kuwo. Asibasekele nangakho konke abasuke befisa ukukwenza. Asibe seduze nabo, sibenze bazizwe bengabantu abafana nathi ngazo zonke izikhathi. Unenxexheba enkulu kakhulu kumele bayidlale emnothweni esiwakhayo singumphakathi.

Zinkulu izinselelo ezibhekana nabantu abakhubazekile ezindaweni zasemakhaya, ikakhulukazi uma ngabe bekumele baye emaklinikhi. Akude kakhulu amaklinikhi. Kumele bakhokhele izimoto ezizobahambisa khona emaklinikhi. Mangabe befika khona kumaklinikhi, ayikho imishanguzo. Kuthatha isikhathi ukuthi bathole usizo olufanele, ngenxa yokushoda kwamaklinikhi nangenxa yokuba kude kwendawo. Bagcina bengasayiphuzi imishanguzo yabo ngendlela efanelekileyo.

Njengochwepheshe wezimo eziphuthumayo emgaqweni, kubaluleke kakhulu uma ngabe ufika esigamekweni sengozi, uqale ngalabo abadinga usizo oluphuthumayo, ikakhulukazi laba abasuke bebambekile ezimotini. Kumele sibakhiphe ezimotini, sibanike usizo lokuqala. Siqhubeke siye kulaba abaphumile engozini, sibanike nabo usizo lokuqala. Mese sifonela izimoto ukuthi sizobalanda zibayise emtholampilo eseduze, ukuze bakwazi ukuthola usizo olusheshayo.

Uma ngabe unomuzwa wokuthi umuthi awusebenzi ngendlela efanelekileyo, ngokushesha, kumele uxhumane nabezempilo, ukuze bakunike imiyalelo efanelekileyo ukuthi umuthi usetshenziswa kanjani. Kumele yini uqhubeke uwusebenzise uma ngabe ungasebenzi ngendlela efanele.

Abantu abakhubazekile banezinselelo eziningi ababhekana nazo, ngenxa yokukhubazeka kwabo, ikakhulukazi kwezempilo. Usizo luthatha isikhathi eside ukuthi lufinyelele kubona. Uma ngabe bedinga usizo, kufuneka bakhokhe izimali ezishisiwe ukuze bakwazi ukufinyelela emaklinikhi aseduze. Kubalulekile ukuthi sibanakekele. Ngazo zonke izikhathi kufaneke sibahambise emtholampilo eseduze. Kumele ngazo zonke izikhathi sibanakekele ngayo yonke indlela esingakwazi ukuthi sibanakekele ngayo.

Imitholampilo yangasemakhaya, isikhathi esiningi ayinayo imishanguzo eyanele yabantu abaphila negciwane lengculazi. Kubalulekile ukuthi abaphathi besibhedlela baqinisekise ukuthi imishanguzo ayize iphele esibhedlela bengazange bafune eminye, ukuze wonke umuntu odinga usizo akwazi ukulithola kusenesikhathi.

Kubalulekile kakhulu ukuthi kube khona umshayeli ozothutha zonke izaguga, azihambise emaklinikhi aseduze, ikakhulukazi ngoba abantu abadala abasenawo amandla okuzihambela. Futhi nezimoto ziyagqoza, namatekisi kunzima ukuthi bagibele kuwona. Kanti uma ngabe kuzoba khona umshayeli ozothatha bona nje abahambise njalo ngezikhathi zabo okumele baye ngazo emaklinikhi. kuzosiza kakhulu abantu abadala.

Kuvamisile ukuthi iziguli ezibhedlela zikahulumeni zilinde isikhathi eside ngaphambi kokuthi bathole usizo. Izizathu ezenza lokho, ukushoda kwezinsiza zezibhedlela nokushoda kwabahlengikazi. Uma ngabe uhulumeni engafaka isandla zokwandisa abahlengikazi, kungaba ngcono, nokwandisa izinsiza zesibhedlela nemishini eminingi ebalulekile esizayo esibhedlela, kungenza isimo sikwazi ukuthi sisheshe, nosizo lusheshe lufike kubantu.